Diaparo tse re di aparang mo nakong ya bogologolo tse di tshwana le tse re di aparang mono, e leng diteki tse di gaga ko maotong mo lelapa.

Eya, le tlotlego, e ka nna e apariwa ko e megolo ebile e le e se dira tiro e e tlotlegang.

Moaparo wa setso o ke naganang gore ke moaparo wa ma-Zulu.

Ga ke dumalatsane diaparo tsa setso di na le di tlotlego. Diaparo tsa segompieno tse re di apara e le gore rona baša ebile fashion-e go thabisa ditsala tsa rona.

Diaparo tsa go sa kgathalesege ke morafe ke tsone tse di tla re mang ke wa morafe ofe ke wa setso sefe.

Moaparo yo nyetsweng o tshwanetse a o apare, ke go apara e e fitlhang le go baya, le mo magetleng, le go rwala tuku ke go bontsha gore ba bogadi . Ke molao wa bogologolo le sedisiwa gore mosadi o nyetsweng ka moaparo o e leng gore wa o apara.

Mme phetse or gape le .

Ke diaparo tsa teng bogolo ke molao o beile ba tshwanetse ba apare dikete, ga ke ikutlwe ke go apara khutshwane.

Tsa fashion-e tamaisane ke dilo neng setso ke tatso le fa re na le di tiro mme tsa fashion le go etsa tse re di batlang mme ga di .

E rotloetsa banna le basadikana, mme tshwanetse o ikitse, o monna o tshwanetse wa jang fa o le mosadi ke apara diaparo.

Ka go kgotsama ga di diaparo ka gonne tsa basadi rekega.

Fashion-e e tla batho ba le bantsi ba rata ebile madi or tsa fashion-e.

Setso di na le seabe se segolo mo go laolang tsela e basadi ba aparang ka yone. Mme diaparo tsa setso di dira tiro ya botlhokwa mo go bolokeng le go tsweletsa ngwaoboswa. Di fa setšhaba se aparaparo sa go itshepisa go rutana mme diaparo tse di dira gore re sa lebala setso sa rona, re dule re ntse re e nkgopotsa sone ebile re nne motlotlo ka sone. Ke ka mong moaparo o na le seabe.

Ke one meaparo e leng gore e ne e apariwa pele, o e leng gore o apariwa ke bo mme ba ba godileng.

Ke .